Imicelimingeni yokusebenzisa ibhayisekili njengendlela yothutho kwidolophu. Okokuqala, kukungabikho kwemigca yebhayisikili, ukhuseleko lweebhayisekili, imozulu engeyiyo, ukunqongophala kwezixhobo zokulungisa, ukuqhuba phakathi kweemoto nomgama omde.

Ukuqhuba imoto encinci ezilalini akululanga xa uthelekisa neendawo ezineendlela ezixhotyisiweyo. Umngciphoko wokonakala kwemoto, ukungakwazi ukuhamba kwiindawo ezinzima kunye nokungabikho kweenkonzo ezikufutshane. Konke oku kwenza kube nzima ukufumana inzuzo epheleleyo kwimoto encinci kwimigama emide.

Isithuthuthu siyindlela elungileyo yothutho kwidolophu. Kuba siyakhawuleza, sibiza kancinci, kulula ukusipaka kwaye siyasebenziseka kakhulu kwimihla ngemihla. Kubantu abatsha abafuna ukugcina imali kunye nexesha yindlela enokuthi ibe luncedo kakhulu.

Umsebenzi wokuqhuba iiteksi unokuba ngumthombo wengeniso, kodwa uxinezelekile, uyadinisa kwaye ngamanye amaxesha ungahlonitshwa. Ukuphila ngendlela engalindelekanga, uhlala usemngciphekweni, kwaye ucinga ngemali yonke imihla. Kungcono ukuba kubekho iinkqubo zokuxhasa abaqhubi, iinkqubo zokhuseleko kunye nenkxaso yabantu abasebenzela phantsi kweemeko ezifana nale.

Ewe, licebo elihle ukuba izithuthuthu zibe nendlela yazo eMzantsi Afrika. Ngoba ziyakhawuleza, zibiza kancinci, zinciphisa itrafikhi kwaye zinokuphucula ukhuseleko. Kodwa olu cwangciso lufuna uxhaso olumeleleyo, imithetho ecacileyo kunye notyalomali kwezondlela.

Njengomkhweli weteksi ongenaso esinye isithuthi imfazwe yonooteksi indishiya ndididekile, ndinexhala kwaye ndingenathemba. Le meko ayichaphazeli nje abaqhubi kuphela, ichaphazela nathi bantu basetyenziswa ngabo. Abahamba mihla le silwela ubomi obuqhelekileyo. Silindele uxolo, inkxaso kunye nezisombululo ezizinzileyo.

Kandibona okokuba ndilibele isipaji sam ekuseni, andivumeli uloyiko lundoyise. Ndizama ukufumana isombulelo esisebenzayo, ndijonga indlela yokubuya ekhaya, ndiphendla enye indlela yokuhlawula, ndicela uncedo okanye ndifumana enye indlela yokuhamba. Ndiyakhumbula ukuba le meko inokwenzeka kuye nabani na, kodwa indlela endiyiphatha ngayo inefuthe elikhulu.

Kulungile, xa ndikhwele iUber okanye iBolt ndiphawula ukuba imoto ihamba ngesantya esiphezulu kakhulu, ndiyaxhalaba kwaye ndothuke. Kule meko kubalulekile ukuba ndithethe nomqhubi ngendlela enobubele, ehloniphekileyo kodwa ibe icacile.

Xa ndikhwela iteksi ndihlala ndithanda ukuhlala kusihlalo esingasemva ngasefestileni. Kungenxa yokuba ndifuna ukuziva ndikhululekile, ndikwazi ukuphefumla kakuhle, ndijonge ngaphandle ndisitsho ndiphumle ingqondo. Isihlalo esingasemva sivamise ukuba sikhululekile kakhulu kwaye andizunyanzelwa ukuthetha kakhulu nabanye abakhweli okanye umqhubi. Nto leyo endinceda ukuba ndibe nexesha lam lokucamnga okanye ukuva umculo ngelixa ndiseluhambeni.

Ngokolwam uluvo ndicinga ukuba uloliwe ukhuselekile ngakumbi kuneteksi. Kwiimeko ezininzi uloliwe ulawulwa ngenkqubo ecwangcisiweyo enokhuseleko oluphezulu, iingcali zolawulo kunye neekhamera zokujonga. Abakhweli banokukhwela baze behle kwizikhululo ezaziwayo, nto leyo enciphisa umngcipheko wokuhlaselwa. Uhambo lulandeleka ngokulula kwaye uloliwe awuxhomekekanga kubungcali bomqhubi omnye njengaseteksini.

Abakhweli bezithuthuthu banendlela ezithile ezibancedayo ukuba baphephe ukuhlala kwitrafikhi exineneyo, kwaye oku kuyenza ukuba izithuthuthu zibe luncedo kakhulu kubantu abafuna ukuhamba ngokukhawuleza. Nazi iindlela abenza ngazo oku, ukungena phakathi kweemoto, ukusebenzisa iindlela ezincinci, ukupaka ngokulula, ukukhawuleza ukuphenduka.